Bendingenza ingqeqesho ebanzi yoba abafundi baxelelwe ngokwaneleyo uba kubaluleke kangakanani na ukuthi ukwazi ufunda iphephandaba, ngoba abanye abantu abayazi kwa ulwimi lwabo, bathatha ulwimi lwabantu. Ndingaqala apho ndikwazi ukubafundisa ngeelwimi zabo ukwenza iphepha, ukufunda iphephandaba. Amazinga wokuba mawehle akubalulekanga kakhulu ngoba kwamele kuncediswane xa ngabe kufundwa amaphephandaba ngoba iyure neyure kuneendaba ezifundwayo.

Xa kuthethwa ngedatha ndisuke ndicinge imfonomfono yam. Yiyo eyona nto endifaka kuyo idatha.

I-cloud computing yiyo egcina izinto zakho ezibalulekileyo ezinjengeempepha ezinintsi okwaziyo ukuba uzigcine khuselekileyo kuyo. Xa ngabe ufuna ukuhambisa izinto zakho endaweni ethile uyayiqukumbela uyifake khona kwi-imeyili yakho zigcinwe ngokhuseleko ke kwi-cloud.

Andifane ndiyijonge idatha kwimfonomfono yam ngoba bayakwazi ukundithumelela umyalezo xa ngabe seyizawuphela.

Ingumbono omhle yona le nto ngoba abafundi akwanelanga ukuba bayahambise umsebenzi wesikolo ekhayeni kuphela. Esikolweni kungaba lula uba bazenze iimfuneko zabo zezifundo xa ngabe beneWi-Fi eyaneleyo, kodwa kufanelekile kulungile oba ootitshala batsho ukuba yeyesikolo, ayiyo yezinto ekumele zenziwe ezimalunga nomntu nezinto zakhe.

Ngoba ibhasi ibingandinceda kakhulu. Ndingumqhubi wenqwelo yabantwana besikolo, ndibathatha emakhaya ndibase esikolweni ndiphinde ndibathathe esikolweni ndibabuyisele emakhaya. Xa kumele bayodlala imidlalo ndiyabahambisa. Ndingayivuyela kakhulu ibhasi ngoba ingenza ibhizinisi lam lihambe libe nenkqubela ndikwazi ukuphilisa umndeni wam. IWi-Fi ayizukwazi uyenza loo nto leyo ngoba yinto njee engenza uba ibe yinkcithoxesha kum.

Siyayithenga, ifikela ngolo hlobo nje kwiinkampani neevenkile ezithengisa yona, akuyona into yamahala.

Iyafikeleleka inethiwekhi yakwaVodacom ngoba akukhe kutshiwo ilahlekile, ayifumaneki, ungakwazi uthetha nabantu into evakalayo iyalahleka. Qha ke abantu bathi ixabiso layo liphezulu. Mna ke into endiyijonga kakhulu yinto esexabisweni or esemgangathweni omhle ukuba ndikwazi uxhumana nabantu bam.

Andiliboni ifuthe ukuchitha ixesha apho, ngoba ngoku izinto ezezezemidlalo ziyanceda kwabantwana. Ingaba yinto ongayenza ikungenisele imali.

Ayafuneka amandla e-solar xa uneshishini eliza kwenza uba umbane xa ungekho ungakwazi ukuqhubekeka ngokusebenza, kangangokubana if awungenayo kuba nzima kakhulu ngoba ayihambi ibhizinisi. Aluzuhamba tu ishishini lakho xa ngabe umbane umkile. Ngako oko iyanceda ke i-solar.

I-AI imandi, iyakwazi ukwenza ukuthi ufikelele kwizigqibo ongakwazi ukuthi wenze izinto ezinempumelelo ngayo.